Ewe, kubalulekile intoba zaziwe iindaba zabantu abadumileyo kuba ngabantu esijonge kubo, ngabantu esikhuthazeka ngokubona impilo yabo. Kanti xa siye sazi nemicelimngeni siye sifunde into yokubana ubomi ngenene ngamajingiqhiwu, ubani uyakwazi ukujongana nemicelimngeni then buhambe ubomi de abe kwimpumelelo. Yingako okanye seso sizathu kubalulekile sizazi iindaba zabo kuba bayilaa nto kuthiwa yi-public figure, ngabantu abadumileyo esijonge kubo nathi esinqwenela ukuba kwinqanaba abakulo.

Ndingathi kumhlobo wam, hayi sukuzisa iindaba zobuxoki kwiqela lethu likaWhatsApp kuba ungcolisa isidima sale gruphu okanye seli qela lethu likaWhatsApp, ezi ndaba ziza kusasazeka. Xa ufuna iindaba linda umthombo othembekileyo and emva koko uze usixelele ngazo. Ewe, ndikhe ndajongana nale meko ndamhewula kakhulu wabe esabela iindaba zokuthengiswa komdlali webhola kwelinye iqela zabe zingeyonyani. Ndaphinde ndagxininisa ndathi, linda umthombo othembekileyo emva koko uzipapashe iindaba ezinjalo.

Ngoko ezam iingcinga andiyiboni iyinto elungileyo yokuthengiswa kolwazi kuba umntu efuna uzenzela imali. Kuyiloo nto nje namhlanje izinto ezinintsi asizazi ngoba kukho abantu abankonye olu lwazi kuba befuna ukuzenzela imali. Ayonto ilungileyo leyo ingakumbi nyhani xa ulwazi ebekumele uba siyalufumana lufikelele kuluntu lonke, kukho loo mntu unaloo qha akafuni. Hayi, ayilunganga loo nto leyo. Kumele ibhangiswe ingenziwa futhi ingavunyelwa.

Mna ndithanda uluhlu ndizikhethele iingoma zam, ndizimise ngendlela yam. Kuba ialbhamu uyawufumanisa uba ayimnandanga yonke, ineengoma kwiingoma ezilishumi ziingoma zisixhenxe ubunintsi ezimnandi endizithandayo. Ngoko ke into endiyenzayo kwimvumi nganye ndikhethe zibe ntlanu, zibe ne, zibe mbini, ibe nye, ndizenzele uluhlu lwam, emva koko uvuthe umculo wam omnandi ondonelisayo. Yinto emnandi ngomculo kule mihla yangoku kuba uyakwazi uzikhethe le nto uyifunayo.

Mntu omtsha, hlala uthe qwa kuba kula maqonga onxibelelwano baninzi abantu abazingcuka ezombethe ufele legusha nabangabakhohlisi. Funeka ukwazi ke ukohlulela xa ungena kula majelo onxibelelwano, uphathe isihluzo esikhulu ukhethe okulungele wena nokungakulungelanga. Xa uthe waxhatshazwa, hayi ungagileki, kuba yonke indlela esiyihambayo ihlala inamagade, izikhubekiso siza kudibana nazo. Hlala uthe qwa, mntu omtsha.

Mna into endiyenzayo ndiye ndithi xa ndibone into ndingaqinisekanga ngayo ndimamele unomathotholo endimthembileyo okanye ndibukele umabonakude, ndibukele iindaba ndizofumana le nto ndiyifumane iphuma okanye ndifumane inkcazelo echanekileyo ngaloo nto ndifuna ukuyazi. Ukuba ndikumajelo onxibelelwano ndivamise ukukhangela futhi amakhasi onxibelelwano walo mathotholo ndimthembileyo okanye loo mabonakude ndimbukelayo ndifumane inkcazelo echanekileyo.

Ndizothetha inyani, andizange ndacinga ngobungozi okubona ukubakho ngokusebenzisa iWi-Fi yamahala. Ngoku uyandothusa ngale ngxelo oyibeka apha. undenza ngoku ndenze uphandonzulu ukuba bungozi buni endingagilana nabo. Mhlawumbe ucingo lwam lunganikezela ngeenkcukacha eziseminxebeni wam kuba ndisebenzisa iWi-Fi yamahala? Ingaba uzikhusela ke nene nyhani njani? Ndizawuke ndenze uphando. Ndithetha inyaniso emsulwa, andizange ndayicinga andifuni kuthetha ubuxoki.